Go ka nna monate go tshameka batho ba ba farologaneng mme e nne kgaisano ya gore ge o mongwe a fenya oo a sa fenyang o a tswa go tsena yo mongwe mme ke ka moo e nnang motshameko mme le itlosa bodutu mme le nako le yone e kgona go tsamaya.

Ee, ka dumela metshameko ya mo megaleng e fokoditse go tshameka ka namana. Ke gopola ka nako ya rona re nna re ne re itshamekela kwa ntle kwa re ipetekisa mme bana ba segompieno ga ba tshameke jalo ba tshameka ka yone megalana eo .

Go na le metshameko ya kgwele ya dinao mo e leng gore le kgona go gaisana mme metshameko e, go na le metshameko ya dikoloi mme le mo teng le kgona go gaisana ke metshameko e e leng monate tota e o ka itumelelang yona.

Ka nako ya bogologolo, metshameko rona ne re tloga re il'o e lebelela mme jaanong o no ntsha mogala wa gago wa lebelela metshameko e o itumelela jang yona mme dinako di fetogile le dinako tse metshameko ne e tseiwa ka teng e fetogile.

Metshameko e ke rata ka gore o kgona go itshamekela yona o ntse fela kwa lapeng mme se sengwe se ke se ratang se se dirang gore ke rate metshameko e, ke gore metshameko e e kgona go dira gore nako le yone e tsamaya le ka bonako o seke wa e bona.

Gore motho a tshameke metshameko mo inthaneteng go tlhokega data mme metshameko e ke itseng ke metshameko ya kgwele ya dinao, ya dikoloi e leng gore o ka e tshameka mo inthaneteng.

Go tshameka metshameko mo inthaneteng o sa ikhutse o ka itemogela mathata a a jaaka go sa je, go sa phele le batho mme motshameko o nna ke o ratang o e leng mmamoratwa mo nna ke motshameko o bitsiwang team league ke motshameko wa kgwele ya dinao.

Internet-e dirisa data mme le gore o tshameka metshameko mo go yona o tlhoka data mme gore o kry-e data eo o tlhoka madi mme o kgone go reka data.

Data ya bosigo boleng jwa yona bo ko tlase mme go siame go tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka data ya bosigo ka gonne yona boleng ba yona bo ko tlase tota.

Metshameko mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka lebaka la gore thekenoloji e nne e se jaaka e le gompieno mme metshameko ya internet-e e tokafatsa matshelo a rona ka gore re kgone go tsamaisa nako ka yona mme re kgona le go ikentsha bodutu.

Kotsi e ke itseng e leng yone e kgolo ke gore go kgona go nna le ba ba kgonang go utswa tshedimosetso mo mogaleng wa gago wa letheka mme ba dirise go dira bosula mme se o tshwanetseng go se dira ke gore motshameko o tshamekang o netefatse gore ga o na batseneledi.

Batho ba ba leng kwa magaeng ba palelwa go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gore le mafaratlhatlha kwa a na le go sokodisa mme metshameko e ba ka lekang go e tshameka e e leng bonolo ke morabaraba sekai ke morabaraba.

Fa nka nna le tšhono, nka dira motshameko wa kgwele ya dinao mme selo se se tlhokang go fetoga ka metshameko ya internet-e ke gore metshameko ya internet-e e fetsa data mme o ka re selo seo se ka fetoga ya tlogel'o o dirisa data e ntsi.

Go tshwanetse go nna le selekanyo magareng ga metshameko ya setso le metshameko ya inthanete mme selo se re ka se dirang ke gore re ruteng bana ba rona gore ba kgone e tshamekela kwa ntle mme se sengwe gape go tshamekiwe metshameko e e leng bonolo mme re rute gape-gape le batho gore ga go a siama go nna o shebile screen lotlhe o sa dire selo. Mme go botlhokwa go nna le nako ya go dira dilo tsotlhe, o nne le nako ya go tshameka, o nne le nako ya go lebelela tsa bophelo, o nne le nako ya go phela le batho.